Swi pfuna vanhu ku twisisa hikuva, hi fanele ku hi tiva ku ri mindhavuko ta van'wana ti njhani na ta hi na ti njhani.

Hi ku ya hi mina ni vona swi nga lulamanga hikuva va fanele ku va dyondza ti-language tin'wana.

Ku ri va faneleke ku va mbala swimbalo swo swa swa ntima. Nakona a va ngheningheni emitini no vulavula na vanhu.

Eka mina rainbow nation yi vula ku ri, hi xilo xin'we nakona ha rhandzana hi ri maAfrika-Dzonga.

I mhaka yo loko i ya i ya tshama mitini ya vanhu, loko wo fika i lovela kwale ekaya va va va kha va swi tiva ku ri i va i ya kwihi.

Hi ku ya hi mina ndzi vona mucato wa Xitsonga wu ri wona wa kahle nakona ha swi kota ku ha ha swi kota ku hi wu hi wu fikelela.

Hi mhaka yo, ha swi kota ku yima swin'we ha twisisana. Nakona ha rhandzana.

E i swa nkoka ka mina hikuva hi va hi kha hi hi tsakela loyi a taka etikweni.

I ku mbala swibelani na ku boha maduku no boha minceka.

I ku i ku hlambisa. Hi mhaka yo, i fanele ku i basa, nakona ku huma moya luwa wa munhu luya a wu kha u n'wi ongola.

Eya, ndza pfumela. Hikuva, ndzi va ndzi kha ndzi landzelela ndhavuko ya le kaya ya Xitsonga.

Eya ndzi vona hi mina hi swona na swi tshemba nakona hi ku, loko hi kha hi loko hi kha hi famba hi ta twa va ku vaswinanimani va nge koti ku hi pfulela tindlela.

Van'wani va va va kha va va kha va tonga nakona va kha va chava no vula ririmi ra ka vona leri ra Xitsonga, hi ku chava ku hlekiwa.

Ndzi vona malovolo ma nga ha ri ma nkoka hikuva vanhu vo tala va huma emakaya va ya va ya tshama emitini ya vanhu va nga lovoriwanga.

I ku xin'wana na xin'wana lexi nga ta endleka emucatweni wa hina, hi ta swi amukela nakona hi ta khomana ku fikisela hi ya fa.

Eka ndyangu wa hina i munhu wa xisati, nakona i swi mbala lembe hinkwaro.

I ku n'wi khoma kahle na ku n'wi hlambisa ku ndzi tiva ku ri n'wana i ya exikolweni na hi nkarhi.

A ndzi ta sweka guxe. Guxe hi rona leri ri kombaka ku ri hi vaTsonga nakona, swakudya swa kona swi dyiwa hi vanhu va le kaya hina maTsonga.

Ku antswisa bya moya nakona ku va na vuxaka ka ala. Nakona va tlhela va va antswisa hi moya wa wo xixima.

Yi cince hikuva a va ha endli misava, masiku lawa ku tirha ti-cement.

A va ha mbali. Nakona van'wani va kona a va ha landzeleli hi mhaka yo ku nghene swilo swa xilungu va landzelela swilo swa xilungu.

Ndzi nga n'wi ndzi nga n'wi hlamusela ndzi n'wi byela leswaku i fanele ku a landzelela ndhavuko, a nge lahleki loko a ya mahlweni.

Ndzi nga va vutisa ku ri a khale a ku endliwa njhani loko va kula ku fana na loko ku ciniwa mincino ya ya ya swilo swa ndhavuko wa hina.

A ndzi ta a ndzi ta xi endla xi va kahle nakona, swi va na na mihlovohlovo yo hambana leyi yi endlaka ku ri xi vonaka ku i xa xitsonga.

I i tinguvu. Hi mhaka yo ti va ti kha ti endla ku swi vonakala ku ri hi maTsonga.

Ku ri a va n'wana wa kahle nakona a nga vi n'wana wo ka a nga hloniphi vanhu. Nakona a nga vi na timbilu loko a ya emitini ya vanhu.

Va va va kha va n'wi va va va kha va n'wi amukela hi timbilu ta vona ti basile, nakona va tsakile ku ri i vuyile entshaveni. Hikuva i khale a va nga n'wi voni.

Hi vukreste hi va hi kha hi endla swilo swa swa swa xikwembu, vucatholic i swilo swa swa ndhavuko.

I ku landzelela ndhavuko ku ri swin'wana na swin'wana swi famba kahle, hi nga endli swa ti-culture tin'wani hi fanele ku hi landzelela swilo swa xitsonga kahle.

Hi ma hi ma tsakela hi ku endla ntlangu ku xaviwa swakudya, hi sweka, ku dyiwa, ku tsakiwa. Hi tsakela hi swona, nakona hi va hi kha hi va hi kha hi amukela xin'wana na xin'wana.

Ku ku hambana ka na swi vona. Na ku tshama, na hi mavonelo ya ntumbuluko, na ku tirhisa.

Ku va na vunyingi bya ntshunxeko, na ku va na vutihlamuleri bya moya.